Swivutiso ku nga va leswaku swi olovile ku chayela xihahampfhuka kumbe ku chayela swihahampfhuka a swi hambanangi na ku chayela na ku chayela thekisi kumbe bazi na nakona u kota njhani ku va a vona ndlela leyi a fambaka ka yona leswaku ri hi kona laha na a faneleke a famba kona ende nakona u swi tiva njhani leswaku eka ndlela leyi a fambaka hi le ka yona a nge hlangani na xin'wana xihahampfuka na na ku va i yini tiko kumbe ku kumbe ku va munhu a chayela nkarhi wo leha.

Ndzi nga ya etikweni ra Maputo hikuva i ndhawu leyi ti kombaka ku ri ku ri na moya wa kahle ku ri na kurhula.

Swi ya endla leswaku ri etikweni kumbe ka matikoakelana ku va na mitirho ya ku tala leyi vanhu va nga ta huma a hi mhaka ya swona.

Ndzi nga vutisa ntokoto wa swihahampfhuka na ku va ndzi tiva leswaku hi swihi swihahampfhuka leswi nga na mpfuno kumbe leswi nga ri havaka mpfuno ndza ku va ndzi vutisa leswaku ri hi vuxaka bya vakhandziyi.

E-e, a ndzi se tshama ndzi ya kambe rivala ra swihahampfhuka ri tikomba ri sasekile nakona ku ri na kurhula.

Ku hlwela ka swihahampfhuka swi khumba mpfuno wa swakudya na swi mbewu na swiharhi.

Ku komba vumbhoni byo hetiseka mayelana na nhundzu ya wena na vuhlayiseki bya yona.

Swi endla leswaku ri n'winyi wa ndhawu a nga vi na problem-e ya ku va vanhu va xava swilo swo ka swi nga hlayisekanga kumbe ku va va xava swilo swi pfuna swinene eka bindzu ra yena hikuva a xavisa swilo swa kahle leswi swi nga ta endla vanhu va va kahle na loko va ri ku fambeni na ku va bindzu ra yena ri ndlandlamuka hi masayiti hinkwawo.

Eka vukorhokeri bya mutirhi na ku va va dyondza ku hlonipha vakhandziyi.

I ku va i ku hlayisa nkarhi na ku va a chayela kahle bazi na ku va a vakhandziyi hi nkarhi hinkwawo.

Hi ku sivela ku ya entirhweni kumbe na ku lahlekeriwa hi nkarhi na vuhlayiseki bya le magondzweni.

Muchaviseki ndza swivona leswaku ndzi fikile leti entirhweni namuntlha kambe ndzi kombela u ndzi khomela hikuva bazi leri ni taka hi rona ntirhweni masiku hinkwawo namuntlha ri hlwerile ku fika hikokwalaho ndzi fikile leti entirhweni hi mhaka swona ndzi kombela u ndzi khomela a swi nge endleki nakambe.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene hikuva yi endla leswaku ri vanhu va fika emitirhweni ka ha ri na nkarhi va kota ku rhanga va wisa kumbe ku koka moya va rhanga va ti hleketa leswaku ri va ta tirha kahle hi ndlela ya xiyimo xa le henhla.

Ndzi vona ku ri mhaka ya ku biha swinene hikuva loko va koxa swilo eka mfumo ivi vona va hisa nhundzu yo ka yi nga ri ya mfumo kumbe va hisa nhundzu yin'wanyana swi endla leswaku ri mfumo wu rhanga wu humesa mali ya ku riha nhundzu leyi vanhu va nga hisa ivi swi va tekela nkarhi vona ku pfuneka hikuva mali leyi a yi fanele yi pfuna vona yi pfuna luya a nga hiseriwa kumbe yi pfuna hi nhundzu leyi nga hisiwa..

tanihi mukhomi wa bazi ndzi nga endla leswaku ri loko ndzi vona ku ri mahelo ya n'hweti ndzi cinca mafikelo ndzi fika ka ha ri mixo swinene leswaku ri ndzi ta kota ku tlhela ndzi vuya ndzi ta teka van'wanyana vakhandziyi.

Murhangeri ndza ku kombela leswaku u hi pfuna emugangeni wa hina tolo ndzi biwile swinene ndzi tekeriwa na swa mina a ku ri namadyambu kambe a ndzi kotanga ku vona na munhu na wun'we leswaku i mani eka vona lava a va ni ba va ni tekelani swa mina namadyambu kambe a ndzi kombela leswaku ri na loko a wu ringesa ku hi vekelela malayithi swi ta pfuna swinene emugangeni hikuva vanhu lava vo tekela vanhu swa vona va ta tsandzeka ku va va yimelela vanhu hikuva va ta va va voniwa hi wun'wana na wun'wanyana ndza ku kombela murhangeri.

Ku papalata ku tirhisa tiselulafoni loko va ri karhi va famba namadyambu kambe ku papalata ku famba navusiku leswaku vuhlayiseki byi ta va henhla swinene.

Va fanele ku lava xikhiya va lava na ntambu kumbe nketani ya ku tiya leswaku ri loko va pakilee kumbe va lava kusuka va vekela xikhiya xa vona va khiya leswaku ri swikanyakanya swa vona swi hlayiseka.

Ku tlakuka ka tihakelo hi ta swifambi, swi tshikelela swinene eka vanhu hinkwavo hikuva mintsengo ya ku va va hakela eka mabazi kumbe eka swibazana na yona ya tlakuka yi ya ehenhla swinene. Swi endla leswaku mixavo kumbe mintsengo ya vona yi lahlekeriwa swinene hikwalaho ka matlakukelo ya ikhonomi. Swi vanga ntshikelelo eka eka vakhandziyi hikuva ntsengo loko wu ya henhla na vona va vaviseka swinene exikhwameni.

Swi ya tisa ntshikelelo lowu kulukumba hikuva nxavo wa swo tala wu le henhla, kambe na loko na vona va tlakula tihakelo hi xitshuketano swi endla leswaku ku va na ku kayivela eka mixavo ya timali na le ka swa timali swa wena. Swi onha swinene hikuva a a wa ha tivi leswaku mali leyi u yi tirhisaka hi n'hweti na yona yi ya ya ehenhla swinene hi xitshuketana.

Xin'wana xa swivangelo leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka ku va ku ri mhaka ya ya ku tlakusiwa ka mafurha etigaraji. Hikuva ku tlakuka ka mafurha swi tisa ntshikelelo eka eka vachayeri va mabazi na vinyi, kumbe swi tisa ntshikelelo eka bindzu ra vona hikuva ku tlakuka ka mafurha swi lava na vona va tlakusa tihakelo ta mabazi leswaku va ta kota ku va va nga lahlekeriwi hi mali hikuva ku ta va ku tlakukile hinkwaswo.

A hi swona hikuva vadyuhari na vona va hakela ntsengo wo fana na wa van'wana, hikuva swi nga tisa ntshikelelo a ka swo famba swa mani na mani hi ku lahlekeriwa. Hikuva vadyuhari hi nkarhi wo tala va teka nkarhi wa ku hlaya ku va va chika aka xa ku famba xa mani na mani. Ntsengo wa vona wu fana na wa mani na mani a ku a ku na.

ku yima etlhelo ka mudyondzisi wa mudende a swi hanya hi ndlela yo antswa naswona swi pfuna, hikuva swi endla leswaku endla leswaku munhu loyi a nga koteki ku xava thikithi a vona vukona ku tlhela a endla leswaku ntlawa wa vanhu va tlhela va tirha hi kurhula ni ku rhandza ku pfuna. So swi na nkoka ku va u yima etlhelo ka yena hikuva u kota ku pfuneka hi xihatla, swi papalata ku leha ka tilayini nakona swi dyondzisa van'wana na ku va va pfuneka hi kurhula ku nga ri na madzolonga.

Hi ku vona ka mina swihunguto i swa vadyuhari swi nga pfuna vadyuhari ku tshama va tiyimela hi voxe nakona swihunguto swi nga pfuna ku vadyuhari ku va va ku va va tshama va tiyimela hi voxe hi ku va ni swikili swi aka ku tshemba swi tlhela swi va dyondzisa ku hlawula kahle va va kota ku hlanganisa vuxaka byo antswa ni miehleketo ya kahle yo yo aka. So ni vona ku ri mhaka ya kahle hi ndlela yeleyo.

I ku tlherisiwa ka miri na ku kokela ka loko munhu a famba ngopfu hi xihahampfhuka ku tshama a ri evulaweni byo karhi ku nga ha tolovelekanga swi khumba swihlahla ni miviri leyi lavaka ku kokela ku kokela ka ndzhaku swi nga humelela hikwalaho ka ku rhamba ka miriri ku nga ri khale ku rhamba misinya kumbe ku tsandzeka ka miviri ku hlawula ku kokela kambe ku na ku hela matimba ni ku khomiwa hi ku pfumala ntolovelo ku hela matimba yo endla ntirho lowu rhandziwaka ku vanga khomiwa hi ntolovelo ni ku khomiwa ka rivala ra masiku.

Ndzi vona swi fanerile ku ku endlela vana kumbe ku endla vana va va kongomise tindhawu to tsemakanya hi milenge hi ku hela matimba ngopfu swi fanerile ku pfuna vana ku dyondza ku lawula tindhawu hi ku hatlisa kambe vatirhi lavakulu va fanele ku tirha ntirho lowu hi ndlela yo khoma rihanyo ra vanhu ku hlayisa vuxaka ni ku khoma ntirho hi ku tshembeka ndzi vona swi ri kahle hikuva ku lava vana ku endla ntirho lowu swi nga vanga khombo ra rihanyo ku ku khoma miviri kumbe ku khumba vuxaka bya vona ni ku twala ka miehleketo swi fanerile leswaku .

Swavava swinene hakanene ndzi ta titwa ndzi ndzi nga tsakanga ndza kona swa vava hikuva loko ndza ha wisile un'wani a fika a yiva xikanyakanya xa mina ku nga lexi xi ndzi pfunaka ku va ndzi endla leswaku ndzi endla vutiolori na ku va miri wa mina wu tshama wu hlayisekile i mhaka ya kuvava swinene na mina ndzi ta dyondza dyondzo leya ku loko u ri busy u endla vutiolori a wu fanelanga ku va u wisa u nge se fika laha u yaku kona kumbe u nge se fika endlwini leswaku loko u heta ku endla vutiolori u kota ku chela mati u hlamba leswaku miri wa wena wu ta sala wu hlayisekile.

Ku famba hi milenge ekusuhi na patu swi fanele ku humelela hi ku langutisisa ku hlawula ndlela leyinene ku rhamba milenge hi ndlela leyi lulameke ku langutisa timovha ni ku tiva leswaku u ri karhi u hlayisa rihanyo ra wena ni ku tsandzeka ka khombo swi kahle leswaku u va na vuxiyaxiya loko u famba ku va u kota ku hlantswa ku va u kota ku hlayisa rihanyo ra wena swi na nkoka ku famba u langutisa hinkwako na ku va u teke ndlela ya kahle leswaku u papalata ku hlangana na makhombo ya le patwini.